Ndzi nga rhamba dokodela hikuva tinsimu ta vona ti na mongo naswona ta dyondzisa naswona tikatara ta vona ta nyanyula ni kule ndzi ri karhi ndzi nyanyuriwa hi tona vamanana va ri karhi va ni tlangela tona.

Paseka i siku ro tlangela kumbe mahele ya vhiki yo tlangela ku ku ku tlhandluka ka Yeso Kreste loyi a fanelaka vadyohi va laha emisaveni ku katsa ni va Kreste .

Ina, ndzi nga tekana na munhu wo huma eka ndhavuko wo hambana na wa mina hikuva swi na nkoka ku va munhu a dyondza mindhavuko yin'wana vakhale ve ri loko u nga fambi u ta teka makwenu leswi vulaka swa yelana naswona ku va ku ri munhu a nge tivi nchumu loko a nga fambi a endla a endla vuxaka ni tindzimi timbe kumbe mindhavuko yimbe.

Laha va nga na vutihlamuleri byo dyondzisa vantshwa maendlelo yo sweka swakudya swa ndhavuko i vokokwani lava nga hanya khale hikuva va kotile ku ku swi vona leswaku swakudya swo karhi swi swekiwa hi ndlela hi ndlela ya njhani naswona ku laveka yini loko munhu a swi sweka loko swi vupfile loko swi va swi ri hi ndlela ya njhani.

mhaka leyi na yi seketela hikuva loko n'wana a kurile a ri wexe a nga koti ku tsaka hikuva na swona a nga na xo a nga na vo hungasa na yena a nga na vo bula na yena o ti tshamela njhe a ri karhi a borheka so ku ku tshama ku tele o va a kota ku hungasa.

Tindlela to sweka ta ndhavuko leti a ti tirhisiwa khale a ku ri ku tirhisa swi khuwana ku sweka tihove kambe eka nkarhi wa sweswi tihove ti swekiwa na hi mapane na hi mapoto naswona ku na tindlela tin'wani ta ku va loko ku swekiwa swo fana na nyama ya nhloko n'wansati a nga pfumeleriwi ku khoma poto kambe eka masiku lawa se wa ri khoma poto naswona wa sweka nhloko.

mikhuva leyi endliwaka yi yo biha ya ku hlayisa vana hi le ya ku n'wana a nga tshinyiwi loko a endla xo homboloka loko n'wana a endla xo homboloka u fanekele ku tsundzuxiwa hayi hi ku biwa kambe hi nomu a byeriwa leswaku xa so a xi kahle naswona a swi tiva leswaku ri swo tanihi a tiva milawu a kula a ri na minawu.

Swirho swa ndyangu tanihi vo malume na vahahani i ku kota ku ya va ya va ya vulavulela n'wana wa ka vona loko ku ri mikarhi ya ku lovola va kota ku negotiate-a for ntsengo lowu wu twisisekaka naswona wu amukelekaka.

I xichudeni xa le yunivhesiti hikuva vutomi bya xona byi languseka byi ri rivoni naswona loko xi ya mahlweni na tidyondzo ta xona xi ngo no heta xi va munhu lowunene munhu wa ku hlawuleka loyi a nga ta va na leswinene evuton'wini a nga ta va xikombiso ni ka lavan'wana vanhu ku tlurisa ka n'wana wa .

loko ni vulavula na yena ni nga vulavula hi ndlela ya ku va ni nga voyameli etlhelo rin'we naswona ndzi nga vi na nkucetelo wa ku n'wi koka rinoko ku va a ya eka vukhongeri bya mina.

Ntirho wa munhu loko a ri karhi a kula wu cinca hikwalaho ka vutihlamuleri leswi ta ka na vutihlamuleri naswona swi ta na ku tinyiketela loko munhu a ri karhi a kula loko ma swin'wana a faneleke a swi endla naswona a va a kota ku tikhoma naswona na na ku kota ku tiyimela leswi a swi endlaka.

Mintlhotlho leyi va ka kona i ku va i ku va vanhu va nga tinyiketeli ku dyondza hi mindhavuko leswi nga endliwaka leswaku vanhu va tinyiketela hi mindhavuko i ku va ku endla masiku lama nga kona mo tlanga na mindhavuko ma tlangeliwa hi tindlela to antswa naswona to katsa ximanguva lawa.

ndza mi rhamba leswaku mi ta mi ta khongela na hina sonta lowu taka ku ta va ku ri n'wana u ta va an'wa hi tsheve hi ta va hi ri karhi hi dyondzisa dyondzo yo tsakeriwa hi wun'wana na wun'wana naswona ha yi ya nkucetelo wo voyamela etlhelo rin'we hi ta nyika munhu un'wana na wu n'wana loyi a nga emaheleni ma ma ma sevhisi a nyika mavonelo ma yena naswona ni ti-testimony ti ta va kona.

Mikhuva yo fana na ku phahla naswona ni ku famba famba tin'anga ku famba va ya etin'angeni naswona swi wela kona.

Swi nga va hi ka mbirhi ku nga va ku ri ndhawu leyi munhu a ya ka eka yona hi ku vanhu van'wana hi tiholideyi va ti humesa va ya emalwandle kasi van'wani hi tiholideyi va ya ya emakaya va ya va ya vona vanhu lava ku nga khale va gqine ku va vona se naswona swa endla tindhawu ku ti hlawuleka.

Ku ya hi ku ya hi ndhavuko mitirho ya vavasati swi angarhela ku sweka ku tlilina ku hlayisa vana ni ku endla leswaku muti wu tshama wu basile ni ku endla leswaku swakudya swi tshama swi ri kona timpahla ta vana ta hlantswiwa ti tshama ti basile ni ku dyondzisa vana milawu leyinene ni ku dyondzisa vana ku tirha ni ku dyondzisa vana ku hlonipha ni milawu hinkwayo leyinene evuton'wini.

Eka manana ni kombela ku khomeriwa ndza ha ri exitichini bazi a ri se fika ndzi ta teka nkarhi wo leha leswaku ndzi fika laha mi nga kona ndzi kombela ku khomeriwa ndzi ta fika ku nga ri khale naswona na ku tshemba leswaku a ri kule ri ngo ho no fika ku nga ri khale ni khomeleni naswona ko va xiyimo ni tshemba mi ta kota ku twisisa.

Leswiwani hala ka hina swi hlayiwa xa miganga swi hlayiwa swa swa miganga naswona swi kombisa ntwanano naswona ni rirhandzu ni ku khomana i ku khomana leswi va swi endlaka loko swi ta eka xipiriti xa omuntu moya wa omuntu vumunhu swi vitaniwa vumunhu mahanyelo ni ku hanyisana.

Ndzi nga va byela leswaku ri emisaveni ku na mapfumelo yo hambanahambana naswona a swi hoxekangi ku va munhu a nga pfumeli ka ripfumelo ro karhi kambe ndzi ta n'wi byela leswaku ku tiva ripfumelo ra vakokwana swi na nkoka leswaku munhu a tiva lomu a taka hi kona na lomu a yaka kona .

Ina na pfumela va nga rhumela rhungula hi ndlela ya madlozi munhu a nga huma dlozi ivi va n'wu komba swo karhi leswi a kotaka ku swi hlamusela kumbe loko a nga koti ku swi hlamusela lava va tivaka tinhlamuselo ta madlozi va ta hlamusela ku rhungula leriwani ri vula yini.

Ina i vutihlamuleri bya yena hikuva hi yena a tivaka ndhavuko a tivaka na ku lulamisa timhaka a nga na ntokoto wa vurhangeri naswona ku ya hi nawu wa ndhavuko hi yena a fanekeleke a va nhloko ya muganga nhloko ya muganga i munhu loyi a tekaku xiboho exikarhi ka vanhu vo karhi naswona a tlhelaku a va na vutihlamuleri loko a tekile xiboho xexo naswona loko o va a tekile xiboho xo ka xi nga ri kahle u ta tiyimela ku ya hi nawu wa ndhavuko.

Ina rirhandzu ri kona ntsena ku ri ni ku hloniphana ni ku twisisana ni ku navela ku la ku dyondza tindzimi timbe.

vula leswaku tanihi mutswari n'wansati u faneke na yena a va a ri xandla eku ndlandlamuxeni or eku kuriseni ka muganga kumbe ka tiko leswi swi pfuna leswaku hi tiva leswaku n'wansati u tiva njhani kumbe a nga pfuna njhani hi xiyimo lexi nga va ku kona exikarhi ka hina tanihi vaaki kumbe va xa muganga yo karhi.

Swi nga tisa ku cinca loko swi ta eka mabindzu ya vona tanihi lavo xavisa emakete kumbe emapatwini va nga kota ku xaveriwa swi leswi va swi xavisaka naswona swi nga pfuna eka vuhlayiseki loko ku ri na vanhu va ku tala va nge le ku fambafambeni vugevenga byi va byi ri le hansi tani ku hambana na loko munhu a ri karhi a famba a ri wexe eka ti-building eka tiyindlu letikulu kwele edorobeni.

E-e ku hava ku tirhisiwa matirhelo ya xisweswi kumbe vukhongeri bya Vukreste loko n'wana a ha ku tswaliwa ku tirhisiwa mimirhi ya tikhemisi kumbe yo hambana ni ya ndhavuko mitlangu ya ya mukhuvo ya mphahlo a ya ha endliwi i swi leswi swi nga hundza.

ndzi rhandza ku ku tivisa hi mhaka ya Vukreste leyi veke kona endzhaka loko u ta ku tswariwini Yeso Kreste loyi a taka emisaveni tani hi n'wana wa Xikwembu Xikwembu lexi nga tumbuluxa misava ni matilo matilo hi laha hi yaka kona emisaveni hi kwala hi nga hi nga kona ematilweni ku yiwa hi loko munhu a ri karhi a tshemba eka Xikwembu kumbe Yeso Kreste naswona a vile born again leswi i dyondzo ya Kreste.

I ku twisisa leswaku loko munhu wo karhi a vula xo karhi u va a ri karhi a vula yini naswona ku fikelela la vanhu va nga kona a nga tivi na leswaku u va xeweta njhani swiphiqo swo fana na sweswo swi va swi ri kona loko munhu a tshama etindhawini ta vanhu va tindzimi timbe.

Eka vatswari ku va n'wana a tiva ririmi ra manana wa yena swi na nkoka eku hlayiseni ka ririmi na ndhavuko.

Mina ndzi rhandza swakudya lexi vitaniwaka tihove tihove ta tsokombela ndzi rhandza ku tsokombela naswona a ti a ti u nge ti hlamuseli leswaku ti na munyu kumbe ti na chukela kambe ta tsokombela ti twala swilo hinkwaswo leswi mikisiwaku la swo hambanahambana.

Vakhegula ni vakhalabye lexi va nga xi endlaka iku tshama ekusuhi ni vana va dyondzisa ndhavuko vatswari vo manana na vo tatana va nga pfuna hi ku sweka vo hahani ni vo malume va nga pfuna hi ku tirha hi swilo swo tika kasi vana va nga pfuna hi ku sweka swilo swo olova mina ndzi nga pfuna hi ku kombisa matirhiselo ya swin'wana swo karhi ku endla leswaku ntirho wa siku wu fika emakumu ni ku lulamisa na hinkwaswo.

Ndzi nga va tivisa leswaku ri guxe a hi swakudya swo dyiwa eka nkhuvo kumbe ku tlangela swo karhi leswi ndzi nga swi tisaka swa xintu ndzi nga tisa tihove xigugu tshopi kwembe ni muqombhoti.

E-e, ni vona onge a va ha dyondzi va sweka swin'wana na swin'wana leswi va swi ehleketaka.

Ndza swi kota ku hlaya xivongo xa ndyangu wa ka hina ndzi dyondzisiwile hi tatana wa mina ndza ha ri tsongo kumbe ndza ha ri lowutsongo ndzi ri na malembe yo ringana tsevu.

A ndzi ta endla leswaku swi va swi ri na murisi loyi a swi risaka ku huma exivaleni ni ku vuya exivaleni loko dyambu ri pela.

I mugayo ni xixevo hikuva i swa nkoka naswona swa laveka siku na siku.

Ndzi rhandza swakudya swo fana ni tihove tshopi na kwembe timanga swifaki ni guxe ra mandhandha swakudya leswiwani swi rhandzela hikuva swa tsokombela swo fana na tshopi ra nyanganya ndzi rhandza swilo swo nyanganya.

A ndzi ta n'wi hlamusela leswaku tinhlalu letiwani ndzi tirhungiwile hikuva ndzi tirhisa njara na nayiti naswona a swi lava vurhon'wana naswona munhu u fanekele loko a tirhana na swo fana na leswiwani a va a mbalele swo tisirhelela leswaku a nga tlhaviwi hi nayiti naswona a nga ti vavisi mavoko.

Ndzi nga twa ku vava kambe ndzi nga ka ndzi nga va rhuketeli ndzi ngo vulavula na vona ndzi va byela leswaku swi kahle loko munhu a ri munhu a ti dyondzisa ku hanya kahle hikuva hi fanekele hi hanyisana emisaveni naswona hi dyondzisana ku hanya.

Swi kombisa rixaka ra munhu ni ndyangu naswona swi kombisa leswaku munhu vundhawu bya yena hi byihi naswona u ta suka hi kwihi tanihi swo fana ni ni ndhavuko leswaku munhu a swi tiva leswaku ndhavuko wa ka vona hi wihi naswona swilo swi endliwa njhani eka ndyangu wo karhi naswona va ta va suka hi kwihi naswona i vo mani varhangeri va ndyangu walowo ku va wu tumbulukile.

A ndzi ta n'wi byela leswaku laha etikweni kumbe emugangeni wa ka hina hi na ntlimbo kumbe ntshikelelo lowu vangiwaka hikuva ku ri na magondzo lawa ya onhakeke kumbe laha a wa ya dingaka ku lulamisiwa naswona ha kombela eka wena holobye leswaku u hoxa xandla eku lunghiseni kumbe eku lulamiseni eka ka mhaka leyi nga kona emugangeni wa ka hina hikuva ha tikeleka ku famba loko hi ya etindhawini to karhi naswona ni mimovha ya hina ya vaviseka loko ya ri karhi ya famba eka magondzo lawa.

Hawa, a swi kona ku na matiko yan'wana ya pfumala swikolo vana va tikuma va ri karhi va famba magondzo yo leha loko va ya eswikolweni hi ku va ku ri karhi ku pfumaleka swikolo ematikweni lama va tshamaka eka wona va famba marendzo yo leha va suka ematikweni ya vona va ya ematikweni man'wana lawa ya nga le kusuhi van'wani va khandziya mabazi va ya swikolweni hikuva ku ri karhi ku pfumaleka swikolo swa le kusuhi.

Ndzi tshama ndzi vhakela munghana wa mina ni nyama ya nhloko ya homu ndzi ri karhi ndzi n'wi khensa vumunhu lebyi a nga na byona.

swakudya leswi rhandziwaka hi matsonga swa ndhavuko swi nga katsa xigugu tihove tshopi kwembe mukhusa matomani byalwa bya xintu.

Ina, ni vona ku hambana lava nga ya evukhombeni va na vutivi naswona va na vuxokoxoko loko swi ya eka timhaka ta vukati loko va ringanisiwa na lava nga yangiki.

Va dya vuswa nyama yo omisiwa ni tin'wani ta tinyama naswona swakudya leswiwani swi lulamisiwa hi vanhwanyana lava mavele ya vona ya nga se waka.

Swi endla leswaku loko hi ri na maxaka kumbe vavhakachi kumbe vapfhumba va le tindhawini ta le kule va swekeriwa swakudya swa ndhavuko tanihi tihove tshopi va tlhela va endla leswaku lava nwaka byalwa bya xintu va endleriwa byalwa lava nwaka swin'wana swo hambana na byalwa va nyikiwa juice kumbe cold drink kumbe tilamuneti hi Xitsonga xo baseke.